Ee ndo no fhindula khungedzelo ye nda i pfha kha radiyo nga musi ndi tshi dzhia zwidodombedzwa zwa fhethu hune khungedzelo iyo ya vha ya bindu ḽeḽo nda ya nda sedza nda vhona nda takalela futhi nda dovha nda renga zwithu zwe nda ndi kho zwi ṱoḓa ndo ḓi pfha khungedzelo kha radiyo.

Ee hu na mafhungo ane ho tea o bviselwa khagala kana ovha dzi ṱhoho dza mafhungo zwi tshiḓa kha musidzana we a vhulawa a si wa o poswa hanefho fhedzi ha ngo bvisela khagala ha ngo vhuya a wanala a kha fhethu na huthihi o kho guma henefho fhethu hanefha fhedzi.

Ndi matangwa a no nga Muvhango kha SABC 2 na matangwa a nonga Skeem Saam kha SABC 1.

Vha ya radiyoni.

Ndo no vhuya nda vha na thaidzo ya uri khadi yanga a i kho shuma ndo kwama vhathu vho teaho tshi imiswa tsho teaho tsha u tshe nda wana heyo khadi yanga khavho uri vha kone u ḓa u nthusa uri i kone u swikelela satellite.

Ndi nga takalela uri thero ine ranga amba ngayo ndi thero ya vhubindudzi na thero ya mveledziso ya vhaswa. Nga uri ndi zwone zwithu zwine zwa khou ri shaisa kana zwine zwa kho ḽo balelwa uri ri zwi bveledzisa kha vhupo hune nda dzula khaho.

Ee musi vha tshi sumbedzisa uri heḽo ḓuvha a hunga vhi na mvula na nthihi fhedzi hu ḓo tou vha na phepho na muya mara ḓuvha ḽari litshikovhela mvula ya vha i tshi vhona nda ovha ndi sa pfhesesi uri hani hani ngauri radio ya vhuponi hashu ya amba uri ho nga vhi na mvula.

Ndi nga khetha SABC 1, SABC 2, SABC 3, e-TV na Mzansi channel.

Hai ndi nga si ṱalele theḽevishini nnzhi dza satelite arali tshifhinga tsha vuwa nga mulandu wa uri television kha nṋe a si tovha zwithu zwine nda tea u dzula ndo zwo ṱalela tshifhinga tshoṱhe ndi na vhutshilo vhune nda tea u vhu ṱhogomela vhune vhu nga nnḓa ha theḽevishini.

Radio ndi dza ndeme nga uri hu tshe na vhaaluwa vhane a vha na dzi internet vha shumisa radio nga kha ḓuvha na ḓuvha u thetshelesa mafhungo a ne a khou itea kha dzhango ḽavho kana kha vhupo havho vha thetshelesa nga kha radio u thetshelesa mutsho, mafhungo a kho iteaho na dzi ndivhadzo dzo ya ho nga u fhambanana.

Kha luṱingo lwanga ndi shumisesa nga maanḓa internet ngauri ndi kona u vhona zwithu zwo fhambananaho nda dovha futhi nda shumisa khamera yanga, mabambiri kana dzi dzi ṱhoḓea dzine nda kho ṱoḓa uri dzi vhe dzi kha founu yanga na u sa maṅwe mashango kana zwine zwa kho itea kha mashango nda dovha fhuthi nda vha na ngudo dzine nda dzi guda nga kha founu yanga.

Ndi mushumo ya vhuḓi u no vhathu vhoṱhe vha vha na lutingo khwalwa dzine dzi shumisesa nga maanḓa ine kharali vho na Wi-Fi ni ya kona u ita zwino na zwiḽa zwi tshiḓa na kha vhagudiswa vha maḓuvhano vhashumi arali hu na Wi-Fi badani kana fhethu huṅwe na huṅwe vha a kona uri vha kone u wana zwoṱhe zwine vha khou zwi ṱoḓa kha hanefho kha Wi-Fi yeneyo vha a kona u ya hafho na ha vha na Wi-Fi vha download mishumo ya tshikolo kana dzi pfunzo dze dzi dzo funziwaho.

U wana muvhigo wa mutsho kha tshiṱitshi tsha radio zwo no thusa uri ndi kone u dzudzanya ḓuvha ḽanga ḽa musi ndi khoya u ṱuwa tsimuni nda ḓivha uri ḓuvha ḽi kho fhisa vhungafhani hune nda tea u fara mini na mini na maḓi o linganelaho.

Zwina zwa ntakadza kha mbekanyamushumo ya nyambedzano ndi ṱhoho zwine zwa ḓovha hu khou ambiwa nga hazwo.

Magazine ndi wa ndeme na gurannḓa ndi ḽa ndeme nga ḽi ḓisa mafhungo a u fhambana fhambana fhedzi vhathu vhanzhi vha takalela u vhala ngaha vhathu vhane vha vha na bvumo nṋe ndi takalela u vhala mafhungo oṱhe o ṅwaliwaho zwi tshi ita uri ndi vha na nḓivho uri gai hu kho itea mini nga tshifhinga tshifhio.

Ee musi ndi kha ḓivha tshikoloni ho vha huna shopho ho na khifi ya tsini ye yavha i tshi i na Wi-Fi so ndovha ndi tshi ya haningei uri ndi yo guda ndi yo downloader u wana zwithu zwe zwa funziwa kilasini nga nga ḽo ḓuvha ndo vhuya nda wo ḓi haningei hune ha vha na Wi-Fi.

Ndi mushumo wavhuḓi ende mushumo muhulwane wa u vhumba zwine vhaswa vha zwi takalela kha muzika, zwitshiḓa kha muzika wa musalauno vha tea u ita mu muzika u ne wa vha u kho tshimbila na tshifhinga husi muzika wa kale.

Zwi nga thusa nga musi vhathu vha tshi kona u wana dzilafho vha tshi ḓo kona u swikela dzilafho hanefho kule na tsini hune ha vha ho diswa hone.

Zwi fanela u vha zwa ndeme ngauri Wi-Fi ya tshitshavha i vha i kho shumisiwa nga nnyi na nnyi zwo hu tea uri Wi-Fi i vhe na luvhilo luhulwane uri i kone u linganya vhathu vhoṱhe ri balangane ri sielisana.

Nga uri zwi vha zwi kho thusa vho ra muzika uri muzika wa vho u ḓivhee fhethu hoṱhe na uri vha kone u wana tshelede vho ra muzika.

Ndi nyeletshedzo ya uri muthu a shumise da, dzi mobile data dzawe zwavhuḓi, a dzi ṱhogomele a songo u dzhena a tshi ita zwino na zwiḽa ngauri dzi ḓo mu dina uri a ite dzi top up dzi songo tea kana dzi songo fanela.

Ngauri ndi hone fhethu hune nda wana tshifhinga tshinzhi tsho u guda zwithu zwinzhi na u vhona zwithu zwo fhambananaho nga khatsho. Ndi sedza kha matangwa hanefho a dzi puḽatifomo.

Ndi khaedu ya netiweke, vhaswa vha wane uri a vha na netiweke kana a vha na data dzine vha nga kona u athenda dzikiḽasi kana u ita mishumo ya tshikolo ye vha fhiwa yone ine ha pfhi vha i ite kha inthanethe.

Ee nga murahu ha musi ndo sendeliwa link ya pfhi ndi dzhene, ndi ite zwi tevhelaho ndi ḓo wana vhugai gai. Nda ita zweswo zwi tevhelaho vha dovha vha ri hayi a zwi ngo lingana, dovhani ni ite futhi ni kone u wana vhugai gai, ngeno ndi si khou wana na peni kana ndi sa khou shumisiwa tshithu.

Nyeletshedzo ine ndi nga fha vha data, ndi ya uri vha fhungudze nyana kana vha fhungudze uri data dzi ḓure ngauri founu dza maḓuvha ano hu rengiwa founu ha dovha ha rengiwa na data, zwoṱhe zwi vha zwi khou vhuya fhethu huthihi ende zwoṱhe zwi vha zwi khou ḓura.

Ee, hayi ngauri ndi vha ndi si tsini na vhathu vhane nda khou tea u vha ndi tsini navho nga tshetsho tshifhinga.

Ndi funa mimuvi miswa ngauri vha khou tshimbila na tshifhinga tshine nda khou tshimbila khatsho so hu vha hu na ngudo nga khayo.

Luambo lu a dzhenelela ngauri ndi lune lwa tea u shuma tshifhinga tshoṱhe u sedza kana na u vhala.

Ee, ndi nga badela.

Ee, ndo no thetshelesa kana u ṱalela mbekanyamushumo u tou itela uri ndi pfhe luambo lwa hashu lu tshi ambiwa.

Ndi dzavhuḓi, dzi khwine ngauri nṋe ndi vha ḽi khou pfhesesa luambo kana ndi khou kona u ḓivha uri hu khou ambiwa u pfhi mini.

Ee, ndi a tevhela, ndi a tevhelela.

Ee, zwi shuma u ṱuṱuwedza mishumo ya vhatambi na vhabveledzi.

Ndi nyeletshedzo ya uri tshifhinga tshoṱhe vha songo shumisa phasiwede nthihi yo u fana na fhethu hoṱhe vha tshintshe password, huṅwe vha shumise iṅwe, huṅwe vha shumise iṅwe. Hone phasiwede ya zwoṱhe i songo vhuya ya fana na phasiwede ya banngani.

Ndi nanga lolwu luambo lwanga lwa ḓamuni lune lwa vha Tshivenḓa.

Ndi thoma nda vhona ṱhoho kana clip ṱhukhu ya u nyago u ḓivha kana nda vhala uri kha uyo muvi hu vha hu khou itea mini, zwine zwa vhuisa dzangalelo ḽanga ḽa u vhona, ḽa u nyaga u vhona muvi.

Ndi lunzhi ngauri ndi na dzi akhaunthu hafho fhethu hoṱhe, ndi ita akhaunthu lune ndi kona u vhona muvi tshifhinga tshoṱhe tshine nda vha ndi khou ṱoḓa.

Ngauri ndi hone hune vha ita hone tshelede, ndi ngauri ndi hone hune vha tea u vha vha khou takula ikonomi.

Ngauri zwoṱhe zwi vha zwo tendelwa uri data dzi shume mara ngeno dzi sa tshinyale, dzi tea u swika hune dza ekisipayare dza vha dzi si tsha shuma. Ndi hone u tshinyala ha data.

Ndi zwa ndeme ngauri ndi zwone zwine zwa ita uri nṋe ndi kone u vhona, ndi kone u vha kha puḽatifomo dza matangwa ngauri ndi vha ndi khou nyaga u vhona zwine nda zwi funesa.

Ee, ngauri vhathu vhoṱhe vha na tshitzhili, vha na tshikili tsha u thetshelesa nyambo yanga, hu na vhathu vhane vha funa u pfha zwine nda vha ndi khou, hu khou ambiwa ndo dzula navho. So vha tea u vha vho amba nga nyambo yanga uri zwi kone u pfhala, ndi zwa ndeme uri tshumelo dza didzhithala dzi tikedze nyambo dzo fhambananaho, vhathu vhoṱhe, hu na vhathu vhane a vho ngo ya tshikoloni a vha koni u vhala tshikhuwa kana ya Tshivenḓa ngazwo vha tshi tea uri vha vha kone u dzhenelela kha uri vha kone u amba nyimbo dziṅwe dzo fhambananaho. Vha ḓivhe Tshivenḓa, vha ḓivhe zwiVenḓa, vha ḓivhe tshiTsonga kana tshiTswana. Lune ndi zwa ndeme uri tshumelo dza didzhithala dzi tikedze nyambo, nyambo dzo fhambananaho uri zwoṱhe zwi vhe zwi khou kona uri zwi bvelele, vhaṅwe vhathu vha kone u guda henefho fhethu huthihi, vha kone u ḓivha uri hu khou itea mini.